Mo setsong sa me, batho ba apara diaparo tse di bonolo le tse di itumedisang jaaka dikateng tse di go le ditlhakiso tse di ntle. Le fa go ntse jalo, ka dingwaga tse di fetileng, diaparo di fetogile go nna tsa mananeo le mebala e e farologaneng mme batho ba simolole go latela mekgwa ya lefatshe ka go nna le diaparo tse di rileng tse di tlwaelegileng mo mekgatlhong ya bone.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

Ke rata moaparo wa setso wa basadi o o jaaka letlele le mebala e e monate ka gonne o bontsha bontle jwa basadi le setso sa rona. Ke ikutlwa o montle ka gonne o na le mebala e e farologaneng, e e kgatlhisang matlho le botshelo jo bo itumedisang.

Ee, ke akanya gore diaparo tse di khutshwane tse di ntseng di aperwe ke basadi mo setsong di ka ama bana ba segompieno. Bana ba ka bona se jaaka se se tlhotlheletsang mme ba simolola go leka go tshameka ka diaparo tse di tshwanang. Ka jalo, go botlhokwa go tlhalosa gore diaparo tsa setso di aparwa ka tlotlo le boikokobetso.

Fashion-e, diaparo, le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa montsho ka gonne di supa gore o latela dingwao tsa setso, ditumelo le boitshwaro jwa gago. Dilo tse di jaaka mebala, mekgwa ya go apara le dilwana tse di kgethegileng di ka bontsha gore motho o tlotla setso sa gagwe le tsela e a itshwarang ka yone mo motseng kgotsa mo setšhabeng.

Go ya ka setso, mosadi yo a sa nyalwang o tshwanetse go apara moaparo o o rileng o o bontshang tlotlo le boikokobetso jaaka dikateng tse di kgotsa tse di tlhomologileng. Go apara moaparo o o rileng go bontsha gore mosadi o tlotla setso sa gagwe le melao ya setso, gape go thusa batho ba bangwe go mo bona ka tlhompho.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka lesela la kgotsa masela a tlhago ka gonne a ebile a botlhokwa mo go tlhokomeleng letlalo. A dira jalo go boloka setso sa bone le botsogo jwa moaparo. Maina a meaparo a Setswana ke jaaka letele, mogagolwane le .